Into engasiza ngokushintsha kwezulu, okokuqala umuzi nomuzi noma umuntu kufanele abe nekhithi yezimo eziphuthumayo. Singashintsha ama-light esiwasebenzisayo sisebenzise awe-LED. Sinciphise ukusetshenziswa kwamanzi namanzi emvula siwasebenzise. Sikhande amapayipi aqhumayo mese umphakathi nomphakathi uba nendawo ephephile la ungabalukela khona uma kunezimo eziphuthumayo njengezikhukhula noma kunemililo.

Ukushintsha kwezimo sezulu kungaba nembandela emkhulu kwezolimo njengokuthi intwasahlobo ingasheshe ingene. Okuyiskhathi sokuthi iy'tshalo zibeneskhathi esiningi sokukhula nomoya. Uzobe namanzi lokho kungenza ukuthi iy'tshalo zikhule kahle futhi lokho kungaba kuhle ngoba kungaze kuphume izitshalo eziningi enkampanini bangaba nesivuno esikhulu. Kanti futhi okubi ukuthi inhlabathi ingase iphelelwe umsoco wayo. Lokho-ke kungenza ukuthi iy'tshalo zingakhuli ngendlela.

Ovolo abahlukene, uvolo we-merino novolo we-shetland, baphuma ezikabhweni ezihlukene zase-Australia, e-New zealand, nase-South Africa. Bobabili labo volo bathambile futhi bahambisana nesimo sezulu. Basebenzisa noma yini into yokugqoka noma izinto ongayigqoka uhleli ngaphandle noma izinto zokugqoka ume ngabe uya kuzivocavoca. Kanti uvolo we-superwash wona uwashwa ngomshini futhi awunciphi uyanwebeka. Ulula ukuthi unakekele iy'mpahla zawo futhi uthambe kakhulu ukuthi oyidingayo ngaleso sikhathi.

Ngiyacabanga ukuthi into engadala ukuthi abantu abasha bakuthande ukulima ukubafundisa ngoku-process-a ukudla. Okokuqala kungabi ukuthi bayalima kuphela bathinta inhlabathi bafunde futhi nangezilwane. Njengokulima izingulube bakwazi ukuthi bazenzele obhekeni babo namaqanda ukwenza ubisi no-cheese. Akekho umuntu omusha ongakuthandi lokho kudla nongeke akujabulele ukukwazi ukwenza ushizi. Nongakujabulela ukuthi kube uyena okhiqiza ushizi nobhekeni. Izinto ey'kanjalo zingabenza ukuthi bashintshe indlela ababona ngayo ezolimo.

Ufishi ofakwe ethinini nofishi lo obandisiwe ofrizile. Nobhontshisi wasemathinini namaveji asemathinini angawenza omkhulu umahluko emaketheni kumamakethe angaphandle.

Into engiy'fisa kakhulu ukuthi sikwazi uk'khulisa iy'tshalo zethu ngendlela singaphazamiseki ngenxa yesimo sezulu. Sikwazi ukuthi sithole omanyolo abafanele nokuhlola umhlabathi ngendlela efanele ukuthi awunayo yini i-esidi. Nezinto zokubulala izilwane lezi ezidla ukudla kwethu. Umlimi nomlimi angathi angaba nayo i-greenhouse, ukuze iy'tshalo zakhe zokhula kahle angaphazanyiswa isimo sezulu.

Uma utshala ukhetha izitshalo ezihambiselana nendawo yakho, umhlabathi wakho nesimo sezulu kanye nokuvunda komhlabathi. Uma utshala izitshalo uyay'shintshanisa, ungay'shintshanisa ngezitshalo ey'ntathu. Ungatshali isitshalo esisodwa njalo ngoba lokho kwenza ukuthi umhlabathi wakho ungabe usakhiqiza ngendlela. Uma kade utshale ummbila ekuqaleni ungashintsha uphinde utshale ubhontshisi kwenye indawo. Uphinde utshale nokolweni kwenye indawo amazambane kanjalo kanjalo. La okade utshale khona okunye ngesizini elandelayo utshale okunye.

Ukudla okufake ethinini, kuhlala isikhathi eside ungahlala iminyaka ewu-five futhi kutholakala kalula. Kugcineka kalula, akusheshi ukunakala akufani nokudla okungafakiwe ndawo lokhu okukhayo ensimini kuyashesha ukunakala usuku lukhulu kusasemweni . Kanti ububi babo ukudla lokhu okufriziwe nokufakwe emathinini kuba mhlampe ne-sodium kuba nosawoti omningi futhi akubi nempilo akufani nokudla lokhu okusuke ku-fresh.

I-hydroponic, uhlelo lokukhulisa izitshalo endaweni emanzini, hhayi emhlabathini. Lolu hlelo luyasiza uku-control-a, umsoco nesimo sezulu. Futhi ukudla kukhula ngamandla izinto ey'siza ngazo ukuthi kuhlezi kukhona amanzi ney'tshalo aziphelelwa umsoco futhi utshala unyaka wonke. Izinto ongayitshala lapho izitshalo ezinamahlamvu njengoletisi, isipinashi, utamatisi ukhukhumba nopelepele.

Ugogo uMaNtuli kufanele alunguselele isizini ingakapheli abheke ukuthi, amanzi mangakanani. Izimvula ayibheke kanye nesimo sezulu zonke iskhathi kufaneke asibheke ukuthi sihamba kanjani ukuze ezobona ukuthi yini engalunga kulowo nyaka. Mese imbewu yakhe ayigcine ngendlela ephephile ukuze izokhulu kahle. Atshale early ukuze izitshalo zakho zizoba nesikhathi esiningi sokuthi zivuthwe kahle.

Iy'nkomo zihlukene kaningi. Khona iy'nkomo zobisi lezo ezikhiqiza ubisi kuphela, azikhiqizi inyama ezodliwa. Mese kuba khona iy'nkomo zenyama lezo azilukhiphi ubisi, kepha zikhipha inyama kuphela. Mese kuba khona iy'nkomo, ezikhiqiza konke, ey'khiqiza ubisi zikwazi futhi nokukhiqiza inyama isezingeni elifanele ukuthi ingadliwa. Lezi iy'nkomo zihlukene ngey'ndawo ey'phuma kuzona e-Netherlands baney'nkomo zakhona zobisi. Mese kuba khona futhi ey'phuma la e-South Africa ezikhiqiza ubisi nenyama zonke zehlukana ngembala yazo nangey'mpondo zazo.

Kubaluleke kakhulu ukuthi ulwazi lwasendulo ludluliselwe kwisizukulwane esisha ngoba izinto esizenzayo manje ezinye azisebenzi kakhulu nje akufani nasekuqaleni. Noma iy'khathi sey'shintshile, kepha imvelo ayishintshile kangako. Kudala abantu babey'philela ngokutshala babengazi, babenesomiso futhi yayingakabi khona indlala. Ngoba baneyindlela ababey'sebenzisa ukugcina iy'tshalo zabo zikhula ngendlela efanele noma isimo sezulu siguquka, lokho kungaba thikamezi.